Ke nagana gore ba ka dira.

Ke bona go le botoka fa ba lelapa ba ka tlhokomela bagodi ka gonne go efoga tshekegelo tsebe, kotsi ya go tlhokomologa, go tshwariwa makgwakgwa mme ba kgona go boloka madi ao go duelwang ka ona kwa dintlong tsa tlhokomelo.

Go ya ka setso bagolo ke borra le bommarona bao ba re nayang tshedimosetso ya bokamoso mme fa re ba tsaya re ba isa kwa ko ntlong tsa go tlhokomela bagodi re latlha setso sa rona sa go ka ba gaufi le batho ba re nayang tshedimosetso.

Di bopa maikutlo a rona ka gore bagolo ba rona ke bona bao ba re nayang tshedimosetso ya bokamoso jwa rona, mme ke bona bao ba re rutang ka ga setso sa gaabo rona ke re tshwanetseng gore re itlhokomelele bona fa gae fa ba tsofala.

Di na le seabe mo go tlameleng batsofe, ka gonne batsofe ba tlhoka tlhokomelo ya rona ka ga le bona ba re godisitse ka tlhokomelo le lerato mme ba ne ba re abela tseo re di tlhokang jaaka dijo le diaparo, mme le bone gone jaanong ba tlhoka gore re ba tlhokomele ka lorato mme le ka tlhompho re ba neye le tseo ba di tlhokang ka ga ba tsofetse.

Mo tikologong ya me re na le dintlwana tsa go tlhokomela bagodi mme re na le mafelo a boitekanelo ao a neelang bagodi dijo a ba neelang le matsatsi a o batlang go ikatisa ka ona mme le ao ba bitsang ba batho gore ba ba thuse ka boitekanelo jwa maikutlo le jwa bophelo.

Go na le dintlwana tsa go tlhokomela bagodi tse di farologaneng mme o kgona go isa mogodi kwa go tsona a dule kwa go tsona mme go na le tse o ka moo isang wa mo tlhokomela mo letsatsing wa bowa wa mo tsaya fa go boa tirong kgotsa fa o boa kwa o boang ko teng, mme ee, e a duelwa kgwedi le kgwedi ka boleng jo bo yang ka gore mogodi o tlisitswe ga kae mo lefelong.

Ke akanya gore puso e dira tiro e e siameng ka go neela bagodi madi ao a go itlhokomela a go reka dijo le go go kgona go iphedisa mme ke nagana gore ga ba ka dira mafelo a a lekaneng gore bagodi mo letsatsing ba kgone go ya kwa go ona ba kgone go ka ba kgone go ka ikakanyetsa le o or go ikopantsha le bagodi ba ba tshwanang le bona ba neelana ka dikakanyo mme le mantswe a go kgothatsa.

Ke akanya gore phenšhene ya puso ya go tlhokomela batsofe, e siametse matshelo a bona ka gonne batsofe ga ba sa kgona go ka ya go batla tiro gore ba itlhokomele, mme ka madi a o puso e ba nayang ona ba kgona go ka reka diaparo le dijo mme ba tlhokomele le ba losika la bona.

Fa o batla go ka dira kopo ya go tlhokomela batsofe o ka ya kwa SASSA mme wa ya o tshotse dipampiri kgotsa ditokomane tsa batsofe bao o batlang gore ba fumane thuso eo or ba amogele pension eo ya puso.

Ke akanya gore phenšhene ya puso e thusa bao ba lelapa go ka fokotsa morwalo wa tlhokomelo ya go reka tseo di tshwanetsweng mo ntlong ka gonne e thusa go ka reka seo le seo bonnyane bo e kgonang go bo reka.

Ke akanya gore madi ao a puso ba simolola go a bona fa ba na le dingwaga di le some a thataro ka gonne fa o bereka puso o fitlha dingwaga tseo, a go sa kgonagala gore o ka bona tiro gongwe ke ka moo ba boneng gore fa mogolo a fitlha dingwaga tseo ba mo neye pension ya puso.

Ke nagana gore puso e ka direla bagolo kgotsa batsofe lefelo la bona leo e leng gore ba tla ba tlisetsa baoki mo go lona mme e le mahala go se na madi ao ba a duelang ka gonne a ba sa kgona go ka dira gore ba ba fitlhele madi a go ka duela dipetlele.

Ke nagana gore batho ba tsofetseng puso e ka ba direla dipalangwa tseo di ba latang mo malapeng go ba isa dipetlele mme ba lelapa ba tla tshwanela ke go ya go kwadisa motsofe or mogolo o mo lapeng gore go kgone go itsiwe kwa sepetlele gore dipalangwa tse di lata batsofe kwa kae ba ba feng.

Mo ke dulang teng, ditlamelo tsa pholo di lekane mme di gaufi le rona kaofela mme ditirelo tsa bona di potlakile fa o ya o kgona go bona thuso ka potlako.

Ke nagana gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di tshwanetse go ka fitlhelela le batho ba a leng kwa mekhukhung ka gonne batho ba a leng kwa mekhukhung ke batho ba e leng gore ka bongata ga bona a ba kgone go ka dira mme a bana ditiro mme a ba na le madi a gore ba ka thekisi go ka ya go bona thuso kwa ditleliniking.